Go tshameka metshameko ya kgaiso mo metshamekong ya seileketeroniki go ka nna motshameko ka gonne go tlhotlhetsa bokgoni jwa monagano le tlhotlheletso mme gape go ka itlosa bodutu ka go nna monate le go kgothatsa boitapoloso mo nakong ya boikhutso.

Ee, go nna teng ga metshameko mo megaleng go fokotsa go tshameka ka namana ka gonne bana le bašwa ba ipha nako e ntsi mo megaleng ba sa tlhole ba tsenela metshameko ya mmele le tirisanommogo ka namana.

O ka leka call of duty mobile kgotsa PUBG mobile ka gore ke metshameko ya kgaisano e e tseneletseng e nang le diphephetso, dipaka tse di farologaneng le tirisanommogo le babapadi ba bangwe.

Didiriswa tsa se eleketoroniki di fetotse tsela metshameko e tshamekiwang ka yona ka go e dira le digital-e e atlegileng e tshwaraganeng le batho ba ba farologaneng mo lefatsheng mme tsa oketsa tshiamelo le boitapoloso mo batsamaisi.

Se ke se ratang thata ka metshameko ya seileketeroniki ke kgaisano e tseneletseng le go kgona go tshameka le batho ba bangwe mo lefatsheng lotlhe mme ke e rata ka gonne e itumedisa, e rotloetsa bokgoni jwa monagano le borai gape e na le diphephetso tse di fetang mo maemong.

Fa motho a batla go tshameka motshameko wa mo inthaneteng o tlhokega mogala kgotsa computer-a data kgotsa Wi-Fi le akhaonto ya go tsena mo motshamekong, metshameko e e tumileng ke PUBG mobile.

Metshameko ya mo internet-eng fa o tshameka o sa kgaotse e ka ama nako ya gago ya boroko thuto le botsogo jwa matlho le monagano, motshameko wa mmamoratwa ke call of duty mobile ka gonne o tletse kgaisano, diphepetso le tirisanommogo.

Metshameko ya mo inthaneteng e tlhoka data gore e dire ka gonne e ikamanya le go buisana le babapadi ba bangwe le go ntsha ditshwantsho ka nako ya mmatota, o tlhoka data kgotsa Wi-Fi sesupo se se nonofileng le sediriswa se se tsamaelanang le motshameko.

Batho ba le bantsi ba tshameka bosigo ka gonne go na le boikhutso kgokelo ya internet e nna botoka le data ya bosigo e nna theko e tlase, fa mongwe a sa batle go reka data e turang a ka dirisa diphuthego tsa data ya bosigo kgotsa a ikopanye le Wi-Fi ya mahala.

Metshameko ya mo inthaneteng e tokafatsa matshelo a rona ka go ntšhwafatsa monagano, go rotloetsa tirisanommogo le boitumelo, e ne e se teng bogologolo ka go gonne thekenoloji ya inthanete le di dirisiswa tse di sa tsamaelanang le yone di ne di sa golagangwa sentle kgotsa di sa tlhatlhamololwa.

Dikotsi di akaretsa go lemala mo mmeleng, tiriso e e feteletseng ya nako ya baitsenape le jwa inthanete, o tshwanetse go beela nako mo e e rileng o seke wa abelana tshedimosetso ya gago le go tshameka mo dipapading tse di sireletsegileng.

Batho ba kwa magaeng ba palelwa ke go tshameka metshameko ya mo inthaneteng ka lebaka la kgokegelo e sa tsenngweng sentle le tlhaelo ya data, metshameko e e bonolo go fitlhelela ke free fire, ludo king le candy crush ka gonne di dira le data e nnye.